Dijalo tse di rekiwa 'tsatsi le letsatsi ke dikgogo, letlapa le dinawa. Di diriswa go tlhatlhoba dijo le go tlhokomela malapa mme di na le tlhokego e e kwa godimo ka gore e botlhokwa mo letsatsi letsatsi.

Ditamati, dinawa, tuna le di ratega ka go nne di bonolo go di dirisa, ga di senyege mme di boloka le nako.

Go refosanya dijalo ka tokafatsa ditlamorago tsa tlelaemete, go tokafatsa mmu le go oketsa tlhagiso ka go fapanyetsana dijalo tse di farologaneng.

Diphologolo tse di gamiwang mašwi, kgomo, podi le nku. Ditlamorago ya dijo tsa dimela di fokotsa tiriso ya mašwi, ka jalo di ama tlhagiso le thekiso ya dijo tse dirilweng ka mašwi.

Ditsela tse dingwe ke go dirisa dijo tsa dimela, mašwi a a dimela le nama e e dirilweng mo factory-ing. Batho ba ka itse jang? Ba ka itse ka go rutiwa mo diphateng tsa bodirelo, dipulo tsa marang-rang le dipapatso.

Boitsholo jwa go bolaya diphologolo bo tlhotlhelediwa ke setso, tumelo le dilo tse jang batho. Go ka kgonega go dira jalo ka botho, ka go dirisa mekgwa e e sa ba jaaka go bolaya ka bonako, go ba tlhokomela sentle pele le go latela melao ya boitekanelo le botshelo jwa diphologolo.

Ee, ke ka akantsha morogo a le morogo wa dinawa ona o na le protein-e. Gape le morogo wa , ona o na le . Wa mafelo morogo wa delele tsa naga, one o tokafatsa mala.

Balemirui le badiri ba mo polaseng ba ka thibela dikgobalo le malwetse ka go boloka polase e e phepa, go dirisa meriana ya tlhago le ya setso, go tsamaisa dijo tsa dipholoholo sentle, go tsenya didiriswa tsa tshireletso fa ba dira le diphologolo le go latela ditaelo tsa ngaka ya diphologolo le tsa polase. Tseno di thusa go lwantsha di le malwetse a a ka tsenyang diphologolo le dijo.

Merogo ke dijalo tse di nang le diphatsa tsa phepo jaaka di-mineral-e, ditholwana le fibre. Di thusa botsogo jwa rona ka go oketsa tshiamo ya pelo, go oketsa tsholofelo ya botshelo, go thibela malwetse a pelo le go tokafatsa mmele go lwantsha malwetse a a farologaneng.

Maungo a sa tlwaelegang, biobab yona e na le vitamin C e ntsi. Marula, ona o na le fibre le vitamin C, marang, ona o thusa ka di-protein, gape le ona o thusa ka mafura a a siameng, a thusa phepho le botsogo rena.

Balemirui ba dikgomo ba lebana le malwetse, dijo tse di sa maleba le mmaraka o o thata. Go tokafatsa ba tshwanetse go tlhokomela boitekanelo jwa dikgomo, di fepa sentle, di lwantsha malwetse mme ba rekise nama ka boleng jo bo siameng le ka theko e e tlhomameng.

Ke tla dirisa mekgwa ya go kgona go boloka metsi mo mmung jaaka go dira ya go boloka pula, go jala dijo mo matlhong a a nang le metsi a lekaneng, le go dirisa metse a go tshela ka botswerere.

Mekgwa ya go ntsha letlalo e akaretsa go tlosa letlalo ka seatla, e hira sentle e tlhokega tlhokomelo e e kwa godimo. Go dirisa karolo tsa metšhini e potlakile e e dira sentle mo ditlhatlhobong tse di go tshela letlalo ka makala kgotsa ka metsi a tshelang pele o le ntsha o thusa go nolofatsa letlalo. Mekgwa ya metšhini e potlakile go feta mme e dira sentle mo kgwebong e fela e dira sentle fa tlhokomelo e le ko godimo.

Wool-u le matsela di boloka dijo le di makhutshwane, di di sireletsa mo mogoteng mme di tokafatsa boleng jwa thoto le dijo mo temothuong.

Go fetoga ga tlelaemete go oketsa ditshenekegi, balemirui ba ka jala dijalo tse di , ba dirisa drip irrigation le mekgwa ya tlhago go lwantsha pests.

Go dira nama di , kgato ya pele, kgaola nama, ya go latela tshosa ka letswai, ya go latela tsenya mo le le omileng, ya go latela letla e ome matsatsi, kgato ya bofelo boloka sentle.

Ditlamorago ke go senyega ga letlalo, malwetse le tshenyo mo mmung re ka di dira ka go dirisa mekgwa e e siameng ya go ntsha letlalo, tlhokomelo ya diphologolo le go tlhokomela tikologo.

Botlhokwa jwa dipitse ke go ba le dijo tse di phepa, tlhokomelo e e siameng le tikologo e e tlhokomelwang sentle. Dipitse di ka go tswela mosola ka nama, lebese le a a farologaneng, go thusa ka madi le dijo polaseng.